Jo! ebile ya tjhentjha ke ile ka ya ngakeng ya ka ngaka ya ka ya mpolella hore jwalo ka sebapadi ho tlamehile ke theose mafura a mmoho le dithethefatsi hobane ha ba ka hare ho monyetla o jwalo ho batlahala hore o dule o tletse mafolofolo pelo ya hao e se ke ya tlala ka mafura.

Ha nka newa monyetla wa tlhodisanong ya matjhaba nka ya mole ka fihla ka bapala bolo ekare ha ke na hlooho mme ka kgutla ka matha lebelo le fetang bamathi ba bang.

Ke ithutile hore ke papadi e kgolo e re e tshwanetseng re otle sefuba ka yona. Re dula re mathisitse Bafana Bafana le Banyana Banyana, empa yona e nkile folakga ya rona ya in nametsa hodimo ho di folakga tse ding. Jwale ke ntho e bonahetseng ebile ke ntho e re e ratileng papading ena. Papadi ena ke papadi e bapetsweng ka bokgabane le ka makgethe.

Tjhe, ke ne ke dutse mole ke shebile gym ya malome e enawe dilemong tse fitileng tse hlano ke se ke tletse ke monahano wa hore ho kaba jwang ha nka e tsoselletsa mme batho ba tla ba tlo gym a ka hare yona, mme ba tla lefa tjhelete e nyenyane feela, e kang sixty ranta mind hore ba kgone ho tla ka bongata hobane di-gym tsa hona jwale ba se ba patala di two hundred le di five hundred. Jwale ena yona ke gym e tlabeng, e na le dintho tsohle tseo ba ka di hlokang, di aha mmele di-transport-o hammoho le di-shower-a.

Bana ba ke se ka mokwetlisi wa lona ke tla be ke lefa maele ana le le bontshe hore bophelong ho batlahala, o rutehe, o nyale o ikwetlise mme o kene le kereke. O se ke wa inehela ko dithethefatsing, o se ke wa inehela ho jwala, o tlo bona tswelopele mme o tlo ba le wena o tlo ba mokwetlisi. Ka le leng la matsatsi o tla be o aha batho mme o tla be o na le motseng. Empa ha o tlo inehela ho dithethefatsi le majwala e tloba bothata hobane mmele wa hao o kekebe wa sa hlweka se ka pele, o tlamehile o hopole Jehova o itse o tla aha kereke hodima mmele wa rona.

Ha re bapale Crazy Eight tjhe, nna ke ne ke re re bapale Five Card wa e tseba mokgotsi owa se ka o sa e tsebe. So Five Card bapalwa tjena o tla tshwanela ho fumana dikarata tse tharo tse tshwanang le tse pedi tse tshwanang, mme ha o ye ka di-number, empa o ya ka ditshwantsho tseo tse ka hare ho karata.

Tjhe, mofumahadi ha ne re le mole ko gaming ya cricket ke ne ke sa bone batho ba rekisang dinomaphodi di-ice or dipompong. Ho ka ka ba molemo ha re ka fumana tjhelete e kang two thousand, ra lo iqalla kgwebo ya rona, mme re tla kgona hore re etse e ngata tjhelete ho feta moo, hae.

E sale ke le mongodi wa dithothokiso di-poem tseo di ahang batho ka hare ke se ke dula ke bitswa mehla le matsatsi ena. Batho ba tabohe jetsweng, ba kopa ke tlo ba aha. Ka mantswe a kgothatso ao e leng manese a dinotshi ho tswa ka hare ho molomo wa ka, ke ikutlwa ke thabile, ke se ke ngola dithothokiso tse ahang mme tse kgothatso isang bana ka hare ho Afrika Borwa ena, hobane mosebetsi oo wa ho ngola dithothokiso o ntshitse ka hare ho bofutsana hammoho le bokataneng.

Ho bohlokwa hobane mokwetlisi ha sa le yo ba tla kgona ho etsa seo mokwetlisi a se hlokang. Or ho bohlokwa ho mamela mokwetlisi lebakeng la hore ke yena moetapele oo o kgonang ho bona hore na hosane o tla be o atlehile ka ho ikwetlisa. Di-team-ing tseo tsa rona tse ka hare ho setjhaba.

Dipapadi tse itshetlehileng, tse itshetlehileng ka dintho tsa tlhaho. Ke lebelo la dikepe ke diketo ha mmoho ke di-long pool le di-short pool.